Ke ka ntlha ya gore o tla fitlhela re bereka, mme dijo tse di potlakileng di tsena mo morerong wa rona gantsi, mo e leng gore re sokola tota ka motlakase, re sokola ka dilo di le dintsinyana mo Aforika Borwa. Jaanong dijo tsa potlako ke tsone tse e leng gore di maleba ka nako eo. Mme dijo tsa setso fa o di apeya e tsaya nako jwalo ka malamogodu, tlhogo ya kgomo, bo dinawa jalo le jalo. Di tsaya nako gore o di apaye mme jaanong re tshabela go dijo tsa potlako.

Go ya ka nna le ka setso sa ka, ge ngwana a le monnye, ga a bonwe ke mang kapa mang. Mme fela batho ba ba nnang mo lapeng mo go na le ngwana o o monnyane, ba tshwanetse ba ikelele go ya ko ditseleng tse di sa siamang, le thobalano, le go tsena-tsena mo malapeng a batho, le go tsenya-tsenya ditsala mo lelapeng. Ebile ngwana ga a bonwe a ise a tshware dikgwedi di le tharo. Ngwana ga a sunewe a le monnye ka mabaka a gore bana ba tsenela ke megare e mentsi mo ka pejaneng.

Se ke se lemogileng ke gore motsetsi o kgona go ipaya setsetsi mo nakong ya gompieno, mme mo nakong e fetileng, motsetsi o ne a beiwa setsetsi ke bomme ba ba tona jaaka mmatswale kapa mme wa gago. Ebile motsetsi o ne a sa tsene ko phaposing ya boapeelo. Jaanong jaana re bona batsetsi ba kgona go iketsetsa dilonyana di le mmalwa. Motsetsi o kgona go tsena mo phaposing ya boapeelo a apeele lelapa lo lotlhe. Mme ko dinakong tse di fetileng, mo mekgweng ya pele, e ne e le moila gore motsetsi a tsene ko ntlwaneng ya boapeelo a apele setšhaba kana a apeele lelapa.

Ngwana ga a le monnye o fiwa ditlhare tse di tshwanang le ditantanyana, o fiwa ditlhare tse di tshwanang le bo gore kgolo ya gagwe e sa sokodisa. Mme ngwana yo o sokodisang o tshwanetse a fiwe dilo tse di bitswang di-colic drops, ke sa itse mo Setswaneng gore di bitsiwa eng. Mme ngwana, setlhare sa gage sa segolo ke mašwi a letsele la mmaagwe, ke setlhare se se tona tota mo dinakong tsa pele le mo dinakong tsa segompieno. Mašwi a letsele a maatla.

Rona re na le ditso tse di fapaneng, mme ka manyalo re apara diaparo tsa setso tsa seTswana, di bitswa seshweshwe, le seSotho ba apara seshweshwe. MaZulu a apeswa sidwaba, mme mo maVenda-eng ba apara ka dinako tsa manyalo, dinako tsa ditlhomamiso, jalo le jalo. Mme ga o nyadiwa le batho ba ba go nyadisang, ko setsong sa rona, bo mme ba apara matoisi, ebile mosadi o nyalwang apesiwa letoisi gore a isiwe ko bogwagading, ebile ko bogwagading bona, ba ba apesa diaparo tsa bone tsa setso, jaaka ga le moSotho a nyetswe ko maZulu, maZulu a mo apesa sidwaba.

Ka setso sa rona, mosadi ga a fetsiwe. Le ge magadi a ka tlhaelwa, o ntse a nyetswe, ebile gantsi o kwadiwa mo bukeng gore ka nako e e rileng monna o tla ntse a ntsha bonnyane ba bo kgonang ka nako a e kgonang. Mme fela ge sengwenyana se tswile, mosadi o nyetswe. Kwa bokhutlhong, fa magadi a tlile go ntshiwa a tlhaela, o ntse o le lenyalo mo Aforika Borwa, ebile mo setsong sa rona sa batho bantsho, ra re mosadi ga a fetsiwe.